Iyerhana kanengi imbathwa bentazana bemaNdebele nabayokuthomba namkhana mabathombileko namkhana mabaphumako, kanengi bayigqoka ngoMgqibelo. Iyerhana ma-beads ayenziweko avala ngemuva kuphela, ngaphambili iyabopho. Iyerhana zimbatho zesintu, zimbathwa kanengi esintwini makunomcimbi.

Umtjhotjho yindlela yokugqoka eqakathekileko emphakathini yesintu evamise ukugqokwa ngesikhathi semikhosi, imishado noma imikhosi yamasiko. Mawuyimbetheko iveza ubuhle bevunulo, kanengi igqokwa babantu besintu bangeSewula Afrika, akusikanengi ungayithola ngaphandle.

Umntwana osanda ukubelethwa uvela ebantwini nasele anesikhathi esingeenyanga eziku three ngombana usesemncani khulu nabantu bayamgandelela, ukghona ukugula masinyana makaphuma makaphumela ngaphandle asesemncani. Abantu abanengi baberegisa iinhlahla, iinhlahla zabo lezo zigandelela abentwana ukuthi bagule. Abantu abamnyama babona kungcono ukuthi umntwana aphumela ngaphandle makasele aneenyanga ezintathu.

Ubaba othetheko kumele aziphethe ngendlela efanele, kumele aphathe umfazi wakhe kuhle, angakhambi akhuluma umfazi wakhe kumbi ebanganini bakhe noma kubani, angakhambi aqala abafazi abanye ngombana uthethe umfazi lo amfunako, mangabe kunabentwana ngejaridini, kumele abatlhogomele, abathengele iimpahla, abathengele ukudla, ahlale anomndeni wakhe ngamihla nangamalanga, angatjeli abantu bekhabo ukuthi umfazi uyamtshwenya namkha umfazi wenzeni, makunenkinga ngendlini, kumele yena nomfazi bahlale phasi babonisane, babonisane indlela efanele, bangalwi.

Umkhala yimbatho embathiwa ehloko, kanengi imbatha maNdebele. AmaNdebele ayenze isiko kanengi ayayimbatha. Abentazana mabayokuthomba namkhana mabathombako, bayayigqoka mabayokugida, namasokana makabuya engomeni, nawo ayawugqoka umkhala. Umkhala kuhlekuhle yinto yinto yesintu, iyenziwe ngama-beads, ungagqoka umkhala ohlukahlukeneko ngemibala. Kanengi igqokwa maNdebele khulukhulu, ngekhe ubone bayigqoka khulu ngaphandle kweSewula Afrika.

Imbuzi ehlatjwa nakuqedwa ukubelethwa umntwana, ihlatjelwa ekhabo, nakhona kuyahluka ukuthi umntwana loyo umma wakhe nobaba wakhe bahlala kuphi namkhana batjhadile nomkhana abakatjhadi, mabatjhadileko bazoyihlabela khona lapho emzini wabo, ekhabo mntwana loyo. Mabayokuhlaba imbuzi leyo, bazokuya emathuneni bayobika, bayiphahlele, baphahlelele umntwana loyo, babuye ekhaya bazoyihlaba. Imbuzi yakhona idliwa mndeni kuphela, ayidliwa babantu, akumenywa abantu.

Izenzo ekufanele zibonakale kiloyo osele akhuliswe ngokwesiko, umbona ngendlela ambatha ngayo, ngendlela akhuluma ngayo nangendlela ayenza izinto ngayo. Umuntu umbona masinyana, umbona nokuthi uyenzile isiko na, makalenzile isiko, uyazi ukuthi ukhuliswe ngalo

Umqhele uyinsiza yokuhlobisa ekhanda evama ukwenziwa ngezindlu ezihlukahlukeneko, njengemincamo noma iinyamazana, kuya ngamasiko esizwe. Usetjenziswa kakhulu emakhosini endabuko, ngemishado, imicimbi yokuthomba noma amanye amalanga akhethekileko njengama-heritage day.

Hlathulula bonyana yini irhabi. Emasikweni wesiNdebele irhabi ivamise ukuqalisela esimisweni sokuhlonipha lapho umfazi kakhulu omutjha. Irhabi kanengi ligqokwa bentazana bequde nabayokuthomba namkha mabayenza isiko makunamasiko bagqoka irhabi. Irhabi ligqokwa mntazana onganamntwana.

Hlathulula bonyana yini isikotjhi. Esikweni leNdebele isikotjhi litjho ibhande lesikhumba noma elenziwe ngendwangu eqinile elingagqokwa njengomhlobisa wesince ikakhulu ngabesifazane. Lisetjenziswa njengesengeswa somnqwapho wokuhlobisa kodwana lingabuya libe nehloso yokutjengisa isikhundla somuntu emphakathini. Kunesikotjhi sembathwa bentazana bequde iinkotjhi zihlukahlukene.

Hlathulula bonyana yini umdzegana. Umdzegana ligama elisetjenziswa ukubiza irhembhe elide labesifazane elivamise ukuba ngelokuhlobisa, uthungwa ngendwango emibalabala evumelana nemibala yendabuko yamaNdebele. Ngaphandle kokuba yingubo umdzegana uphinde ube yisifanekiso sokuzikhakhayisa yokuzikhakhazisa isithunzi kanye nobuntu besifazane.

Hlathulula bonyana yini umnayilani. Esikweni lamaNdebele umnayilani yinto yokuhlobisa ethi igqokwe ngabesifazani ikakhulu emanceleni entamo efana nebhande elenziwe ngentambo noma ngamakogcwani.

Hlathulula bonyana yini umgari. Emasikweni wesiNdebele umgari ngumjarho wokujamela amadoda lapha emtjhadweni noma emnyanyeni, kuyindlela yokugijima noma ukuncintisana ngokusebenzisa iimpera.

Esikweni lamaNdebele umdalanyana ligama elisetjenziswako ukubiza umntwana omncani okhulelwe ngemva kwesikhathi esifitjhani ngemva kokubeletha komunye umntwana, lokhu kuvamise ukwenzeka nawumama akhulelwa ngokuphazima kwamehlo ngemva wokuzalwa singakafiki isikhathi esivamile sokuphumula. Umuntu makathola umntwana angakaphumuli nomntwanakhe wokuthoma akakabi neminyaka emibili.

Esikweni lamaNdebele umbalo yingubo yemibalabala ehlukene. Ingubo leyo imibala yakhona iyakhuluma imibala yakhona inezizathu ingubo leyo igqokwa ngumuntu makayokwenza isiko namkha makunomnyanya owenzakalako kunabantu laba abamele bagq oke iingubo lezo. Ayigcokwa ngubani nobani ingubo leyo, umbalo uberegiswa bentazana bequde, uberegiswa masokana nakabuya engomeni, uberegiswa bomama awuberegiswa ngubani nobani.

Inaka sisembatho esilula. Ivamise ukuba nemibala eminyama, eluhlaza okwesibhakabhaka noma elimhlophe elihlanzekile. Ivamise ukuba nebhande noma izingubo ezincamulelayo, ezimvumela umsebenzi osezingeni. Emiphakathini yesintu inaka lingaba yisibonakalise sokuhlonipha isikhundla noma umsebenzi womuntu, nasebukhosini inaka lihloniphekile khulu.

Iphotho ngesiNdebele ibhekisela esithombeni esithathwe ngogesi wesithombe i-camera ngesilungu. Okutjho ukuthi isithombe esibanjwe ngomtjhini wokuthwebula izithombe. Ngokujwayelekile i-photho ingaba isithombe somuntu, isithombe sendawo namkha isithombe somcimbi.

Iphephethu ngelwazi lami, yimbatho embathwa bentazana kanengi mabayokuthomba namkha imbathwa bomama mabayenza amasiko. Kufana nanoma bangenisa abobaba, mabathombisako, makuwele ingoma, imbathwa ngaphambili iphephethu. Ithungelwa ngemncamo ehlukahlukeneko uyazikhethela iphetheni ukuthi bakwenzele iphephethu enjani? Kanengi iphephethu imbathiwa babantu besifazane ayimbathiwa madoda.

Ibhetjha ngesiko lesiNdebele liqalisela into yokuqina nokuthwala izinto ezinengi, ngokuvamile eyenziwe ngodonga oluqinileko noma ngesikhwama esikhulu esivulekile. Liberegiswa khulu emakhaya nasezindaweni zesintu ukuze kulondolozwe izinto ezifunekako ngamihla namalanga noma ezikhethekile.

Isithimba sisetjenziswa ukuqhaza umhlobiso wesembatho. Sisetjenziswa kakhulu ukuhlobisa izingubo zabomama nabesilisa ngezikhathi ezikhethekile ezifana neminyanya yesintu, imitjhado nemikhosi. Kanengi isithimba ngesikweni lesiNdebele sembathwa makuthombiswako, abentazana nabathombako bambatha isithimba, nabomama makunemiberego bambatha isithimba. Isithimba sakhona sikhambiselana neemphephethu iiyerhana.

Itjhorholo libhekisela kumhlobiso wesambatho owakhiwe ngamabhande amancani, izintambo noma iziququ ezihlotjiswe ngendlela ethize.